Iy'ndwangu zoboya kubalulekile ukuthi sigcine endaweni efanele, ngoba kuney'lwane lezi ey'hlala ey'ndwangwini ezizalela amaqanda, mayizalela amaqanda kuyakwazi ukuthi kukhandeke ukuthi masuyigqokile leyo mpahla eyo, ulimale esikhumbeni uy'thole mhlampe usuba ney'londa noma usuba namaqhuqhuva ngendlela ongayiqondi. Kanti cha, ukuthi impahla yakho ithe yatholana novemvane oluyishlobo esithile nje lesilwanyana lesi eziba ey'khoza inkinga esikhumbeni. Zijwayele ukutholakala noma impahla yakho mawuyinekile uyiwashile ocingweni, mase usuyithula kwenzeka uficeisilwanyana esincane esithile kusuke kuyilo lolo hlobo lolo lwesilwane. Esisuke sesithe sanamathela empahleni yakho okubangela inkinga lokho, inkinga yesikhumba.

Iyinkomo zihluka hlukene kaningi, kukhona inkomo okuthiwa insengwakazi. Insengwakazi inkomo yesifazane ekhiqiza ubisi oluningi, iyasengwa nje, inobisi oluningi, ikhiqiza ubisi. Bese kubakhona inkomo okuthiwa amathole amankonyane. Amathole ayasetshenziswa-ke futhi ukuthi ayolobola makukhandwa ubuhlobo obuhle, kusetshenziswa lezo nkomo lezo ey'sencane okuthiwa amathole uma kulotsholwa. Bese sey'biza ngokuthi amabheka uma sey'lobola, kodwa nje inkomo esencane nje esakhula ibizwa ngethole isetshenziswa ukulobola. Bese kubakhona nezinye iy'nkomo lezi ey'setshenziselwa ukuthi yihlatshwe zikhiqize inyama, zi hlatshwe bese kutholakale inyama ngazo. Zihlukene kanjalo-ke iy'nkomo, insengwakazi, amathole lawa aphenduka abe amabheka uma sekulotsholwa sekukhandwa ubuhlobo obuhle.

Yebo, ngisake ngalivakashela ipulazi or noma insimu yezithelo. Kwakutshaliwe nje imfino ney'thelo ey'hlukahlukene. Kodwa mina esafike ngasithanda kakhulu, kwafike kwaba amapentshisi, kwakukhona nezihlahla zamapentshisi, iwona engafike ngawathokozela kakhulu. Kwakukhona nje lonke uhlobo nje lwezithelo ezikhona engingabala nje, amakhabishi, ubhatata, amadumbe, iy'hlahla zamapentshisi, iy'hlahla zama-aphula. Izo zona iy'hlahla ezazikhona lezo zama-fruit, koda engafike ngasithanda kakhulu mina, ey'thelweni isihlahla samapentshisi ngoba ayemnandi, evuthiwe, eheha, emakhulu, uma uwabuka nje ebukeka emahle kakhulu evuthiwe. Iyona ndlela eyangenza ukuthi ngihehe kakhulu kuso lesisihlahla, lolu hlobo lwesithelo.

Endaweni yangakithi imfino ejwayelekile isipinashi namakhabishi. Indawo yangakithi nje iyona evundisa kahle lezoy'tshalo lezo zikhula kahle emhlabathini wangakithi ngoba uvundile, wamukeleka kakhulu mawuzotshala lezo leyo mfino, leyo imila kahle. Ngoba indawo nje ekahle ekwaziyo ukuthi iy'tshalo zakho zikhule kahle ziqhakaze, akuyona indawo ehluphayo ngokungakhulisi kahle imifino. Ngakho-ke iy'pinashi, namakhabishi, ikona impela okugcwele ngakithi impela omama batshala khona kakhulu. Isikhathi esiningi ingadi nengadi nje, umuzi nomuzi uzosithola imifino, ispinashi, uzolithola ikhabishi likhula kahle nje ey'ndaweni ey'ningi. Shuthi nenhlabathi iyavuma ukuthi lolo hlobo lwemfino lutshaleke endaweni yangakithi.

Inzuzo, ney'thiyo zokusebenzisa imicu yemvelo kuyasiza kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi sitshale kahle iy'tshalo zethu masisebenzisa eminye imicu nje yemvelo. Sihlanganise kuphume okungase kuphume emhlabathini sikwazi ukuthi kutshaleke kahle ey'ngadini. Sikwazi ukuthi mhla sekuvunwa, kuvuneke kahle kwenzeke yonke into kahle. Nokuthamba nje futhi komhlabathi nakho kuyasiza ekuthenini kutshaleke kahle yonke imfino ney'thelo kuhlume kahle endaweni evundile, indawo nje ezokwazi ukuthi kuhlume kahle konke kuze kufike isikhathi sokuthi kuyavunwa sekuyadliwa manje. Yonke into iqale kahle impela kakhulu, inzuzo ibakhona lapho, ngoba akukho okumoshakalayo. Iy'tshalo may'gcina yikhula kahle, zikhula endaweni ekahle.

Abalimi bengay'thola iy'nsiza ey'fana noxhaso noma iy'makethe, uma bengabhalela iminyango yezolimo. Ngoba ingakwazi ukuthi ihxase la engaxhasa khona emphakathini ukuthi imiphakathi ikwazi ukuy'mela, ikhiqize imikhiqizo evela enhlabathini. Njengomnyango wezolimo ungakwazi ukuthi ukusize abantu emakhaya emphakathini ukuthi bekwazi ukuthi bethole uxhaso lwezinto zokusebenza. Mhlampe amathuluzi athile, mhlampe nokulethwa komanyolo, nokusiza umphakathi ukuthi ingadi, iy'ngadi zomphakathi ziqhubeke zikhiqize iy'thelo nemifino esezingeni eliphezulu futhi ekwaziyo ukuthi isize umphakathi ukwazi ukuthi uthuthukise nomnotho wezwe, futhi nawo uthuthuke ungalokhu ume ndawonye. Kungawuxhasa kakhulu impela umnyango wezolimo emphakathini.

Umngani wami iy'ngqinamba angabhekana nazo mayethatha leli bhizinisi elibeka endaweni esedolobheni ukuthi edolobheni i-space asikho sikhulu kunasemakhaya, kanti emakhaya i-space sikhulu. Iy'nkukhu mawuy'fuya lezi zamaqanda zidinga indawo enkulu la ozozifaka khona, zihlale khona uy'nakekele kahle khona. Emadolobheni iy'pesi ay'jwayele ukuthi zibe khona, indawo ibancane iyakaleka indawo emadolobheni. Kanti futhi indawo esemakhaya iyona ndawo enhle vele ukuthi ungaba umuntu ofuyayo kuyo. Emadolobheni abantu engathola mhlampe esexabana nomakhelwane, sekuba nayinkinga lezi nkukhu zakhe. Mhlampe uthole ukuthi zithole indawo seziyaphuma, sezingena komakhelwane sekuba yinkinga lokho, usexabana nomakhelwane, ngenxa yani, yendawo, indawo incane kakhulu emadolobheni.

Isikhathi esangilethela injabulo ngokwey'tshalo zami ngesikhathi ngize ngitshala, kanti nonyaka ukuhamba kahle iy'tshalo zami ngay'bona yikhula ngendlela efanele ngibona zikhephuzela zikhula okukhombisa ukuthi ziyakuthola nokunakekeleka. Ziyalithola nelanga elanele akukho okwakuxakile ngendlela yokuthi kuyamosha ekuthenini iy'tshalo zami y'khule. Okwake kwangikhungatha ngesikhathi kuze kuhlasela iy'mvula kanti ngisandakutshala. Iy'tshalo zami kwamosheka kakhulu ngoba kwakuyimvula le eyikhukhula, okwakhosta ukuthi kugcine sekukhukhuleka iy'tshalo zami azangahluma kahle. Angibonanga kahle, kuhamba kahle, kwangishiya ngempela ngikhungathekile lapho. Kodwa nje isivuno esanginelisa ngokukhwethelekile ngesikhathi nje kuze konke kuhamba kahle ingade yami ngiyithole ikhephuzela konke kuhamba kahle engadini. Kungekho engangikhala ngakho yonke into, ngiyibona ihamba ngomumo.

Izimo zezulu ey'fanele ukutshala ama-grapes okwenza iwayini kusebusika la kungekho khona ilanga kakhulu kungashisi kakhulu njengasehlobo. Ngoba ama-grapes akumele athole ilanga kakhulu, ehlala endaweni eshisayo ilanga la libalele khona kakhulu njengase hlobo, ngoba ayabuna, ayashesha ukubuna, ayashesha ukonakala azopoceka. Ngakho kungcono ukuthi etshalwe kusebusika, ezokwazi ukuthi ekhule kahle endaweni enokubanda. Ezokwazi ukuthi ekhule engashiswa yilanga. Awalidingi ilanga kakhulu, adinga nje indawo engashisi kakhulu engenalo ilanga kakhulu futhi awadingi nendawo ezohlezi yomile engathi kodwa kungaba dempu kube womu. Lapho ukushisa kwezulu okungekho kukhulu khona kakhulu. Ilanga alidingeki kakhulu endaweni okutshalwa kuyo ama-grapes.